Ndlela yo ambala leyi ndzi yi tsakelaka i ndlela liya ya khale na yona ndlela leyi ya sweswi ndza yi tsakela kambe a ndzi yi tsakeli ku fana na liya ya khale. Khale a ku ambariwa swilo swo leha swinene a wu nge humi ekaya u ambale xilo xo ka xi nga hundzi matsolo. A wu fanele ku ambala u hlonipheka laha u tshamaka kona a wu fanele u ambala swilo swo leha leswi a swi endla leswaku ku va na ku xiximana kambe eka sweswi eka maambalelo ya sweswi un'wana na un'wana u ambala leswi a lavaka swona. Vavasati va ambala maburuku kambe khale vavasati a va nga ambali maburuku mabhuruku a ku ambala vavanuna ntsena. Eka minkarhi ya sweswi vana va xisati va ambala swilo swo koma leswi kalaka swi nga ri kahle swin'wanyana. Hikokwalaho mina ndzi ku ndzi tsakela ndlela liya ya khale yo ambala.

Xiambalo xa kona a xi ta languteka hi ndlela leyi, ndzi ta nyika xikombiso hi swikipa kumbe mahembe. Mahembe ya kona a ya ta va va ya ri na vuhlalu loko ku ri mahembe ya vaxisati a ya ta fakiwa na tibengere leti nga ta sasekisa ku kombisa ndhavuko wa wa Vatsonga. Loko ku ri wona maburuku a ya ta rhungiwa hi tinguva ta matsongo ndzi tlhela ndzi endla na swibelani swa lavakulu ni swa lavatsongo. Swa lavakulu a swi ta endliwa hi faburiki kambe swa lavatsongo a swi ta endliwa hi wulu hikuva vona a va nge swi koti ku va va tikiwa hi swibelani. Kambe lavakulu va toloverile naswona eka lavakulu xibelani a xi tiki leswi swi nga endla leswaku ndhavuko wa hina wu saseka swinene tanihi Matsonga.

Ina ndzi hleketa leswaku swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka na namuntlha. Swimbalo swa swiambalo swa ndhavuko a swi nge pfuki swi humele efexinini. Swiambalo swa ndhavuko hi swona leswi swi hi kombisaka leswaku hi huma kwini, ndhavuko wa hina tanihi Matsonga i wa nkoka swinene. Swiambalo leswiya a swi nge pfuki swi humile efexinini. Ndzi ta nyika xikombiso, sweswinyana loko ku ri na mucato wa Vatsonga, makoti wa kona u ta va a ambarile tibengere, u ta va a ambarile na xibelani kumbe a tsimbile tinguva. Leswi swi kombisa swona leswaku ndhavuko wa ha ri wa nkoka na namuntlha. Swi kombisisa swona leswaku un'wana na un'wana wa Mutsonga wa ha wu tekela enhlokweni i ndhavuko wa hina tanihi Matsonga naswona wa n'wi tsakisa.

Switayele swin'wana leswi tolovelekeke eka swiambalo swa ndhavuko eka vavasati va Xitsonga i tibangere, tibangeri leti ti endliwaka ni hi vuhlalu na swibelana. Swibelana na swona swa fakiwa vuhlalu, na titeki leti ti fakiweka vuhlalu na swilo leswiya swo rhungiwa swa ndhavuko swa vuhlalu, swa le nhlokweni, swa le nkolweni, swa le mavokweni na bandi ra kona ra le masengeni. Ni tiduku ta vona ti va ti fakiwile vuhlalu ku kombisa leswaku i swa ndhavuko tinguvu hi xitalo ti va ti ri na muhlovo yo hambanahambana kambe hi xitalo ku tale ta ta muhlovo wa wasi, wa xitshopana ni wa rihlaza. Kambe muhlovo yin'wana na yona yi kona kambe leyi nga duma swinene hi leyi ndzi nga yi vula.

Swiambalo swa ndhavuko swa vavasati swi cincile swinene hikuva sweswinyana vavasati vo tala a va ha ambali swiambalo swa ndhavuko i vatsongo lava va ambalaka swiambalo swa ndhavuko. Kambe hambiswiritano va kona lava va ambalaka, ku cinca ka swona ku cinciwe hi ndlela leyi, vanhu va sweswinyana a va ha hloniphi a va ha wu tekeli enhlokweni e ndhavuko kambe vona va khale ndhavuko a wa wu tekela enhlokweni.

Swilo leswi a ndzi ta swi katsa eka xiambalo lexi a ndzi ta a ndzi ta katsa vuhlalu na tinguva futhi xiambalo lexi a ndzi ta xi endla hi tinguva ta Matsonga ndzi tlhela ndzi katsa na vuhlalu leswaku swi saseka swinene.

Xivangelo xa mina xo va ndzi ambala ndzi lava ku ambala swa ndhavuko wun'wana ku nga ri wa mina, hileswaku na mina ndzi lava ku dyondza hi ndhavuko wa van'wana. A ndzi lava ku tiva swa maTsonga ntsena, ndzi lava ku tiva swilo hinkwaswo swa mindhavuko yo hambanahambana. Leswi swi ta endla swona leswaku hi kota ku xiximana, hi rhandzana, hi dyondza hi mindhavuko ya vanhu van'wanyani, hi va na vutivi byo enta swinene, hi tlhela hi twisisa leswaku hikokwalaho ka yini vanhu va tirhisa mindhavuko leyi va nga na yona. Xin'wanyana hi tlhela hi dyondzisana na leswaku ku na mindhavuko yo hambanahambana leyi nga kona. Hi fanele ku dyondzisana leswaku ndhavuko lowu wu ze wu va kona hi mhaka ya yini, aswona wu yimele yini. Naswona vanhu va wona xana va wu xixima xana kumbe a va wu xiximi.

Eka nkhuvo lowu wa vukati ku ambariwa swilo swa ndhavuko. Vavasati va fanele ku ambala swibelani, va ambala na , va ambala va tlhela va tsimba na nguvo. Va fanele va faka na vuhlalu enhlokweni, na le nkolweni, na le emilengeni, na le masengeni. Leswi swi tiyisisa swona leswaku ndhavuko wa hina hi wu landzelela. Vona vavanuna va fanele va na vona va endla leswi swi endliwaka hi vavasati, kambe vona a va fanelanga ku gqoka swibelana kumbe tinguva, va fanele ku gqoka mabhuruku lawa ya fambisanaka na swibelana, va tlhela va gqoka na mahembe lawa ya nga rhungisiwa hi tinguva. Leswi swi ta kombisa swona leswaku ndhavuko wa hina ha wu xixima, naswona hi wu xixima hi lokukulu.

E-e a va ha swi tekeli enhlokweni, vantshwa va sweswi va ambala leswi va lavaka swona. Vo tala va vona a va ha ambali swa ndhavuko kumbe va swi tekela enhlokweni. Vantshwa va sweswi va ambala swilo swo koma, va ambala swilo leswi swi kalaka swi nga yangi hi kona. Khale a ku ambariwa swilo swin'wana swo leha. Loko u ri wa xisati a wu nge ambali swilo swo va ehenhla ka matsolo, minkarhi hinkwayo u fanele ku ambala swilo leswi swi nga le hansi ka matsolo ya wena ku kombisa ku xixima. Naswona u fanele ku tshama u rhwarile enhlokweni, kurhwala ku nga ku tsimba duku kumbe ku gqoka xiqhoko. Kambe vavanuna vona hi vona lava a va fanele va nga ambali swigqoko, hikuva loko u ri wanuna swi kombisa ku xixima loko u nga mbalanga xigqoko. Kambe loko u mbarile a swi kombisi swona.

Tanihi muTsonga ndzi vona swi fanerile kumbe ku ri swa nkoka leswaku hi ambala ndhavuko ya van'wani hi tlhela hi dyondza hi yona. Leswi swi endla leswaku hi xiximana tanihi vanhu, hi tlhela hi tiva mindhavuko ya hina yo hambanahambana. Loko ndzi ri muTsonga ndzi fanele ku tiva ndhavuko wa maPedi, vaSotho, maZulu na hinkwato tindhavuko leti nga kona. Leswi swi ndzi dyondzisa ngopfu hi tindhavuko to hambanahambana, na leswaku ndzi tlhela ndzi ti xixima. Swi ndzi dyondzisana na na na nkoka wo va hi landzelela mindhavuko. Leswi swi tlhela swi endla leswaku hi va vanhu lavanene hi tlhela hi kota ku xiximana hi ku ya hi tindhavuko ta hina. Swi endla leswaku hi tshama hi tsakile, hi tivana na vanhu van'wana, naswona hi nga deleli tindhavuko ta vona tanihiloko na vona va nga deleli ta hina.

Vanhu va rhandza ku ambala swiambalo swa manguva lawa. Va rhandza ku ambala swilo swo koma, van'wani va rhandza ku ambala swilo swo swo ka swi nga yangi hi kona. Vo tala va ambala swilo leswi swo koma, van'wana na vona va ringeta ku ambala swilo swo leha kambe a swi fambisani. Vanhu vo tala a va ha wu landzeleli ndhavuko, un'wana na un'wana u tiendlela lexi a rhandzaka xona.

Ndzi vona swi nga ri vutlhari. U fanele a tshama nkarhi wo lehanyana leswaku na yena a ta va a hlantswekele emoyeni, a ta tshama a ri kahle hikuva a nga va na mabadi. U fanele ku sungula a hlantswiwa hi ndyangu wa le ka nuna wa yena, leswaku na yena a ta kota ku quvekela emahlweni. Loko va nga lavi ku n'wi hlantswa, u fanele a nghena ekerekeni leswaku a ta va na moya wa Xikwembu.

Swiambalo swa ndhavuko leswi swi tshamaka swi ri kona emiehleketweni ya mina i swimbalo swa ndhavuko swa Vatsonga tanihi matsonga hi xixima ngopfu ndhavuko wa hina. Loko ndzi lava ku va xavela swa ndhavuko ndzi nga va xavela loko ku ri va xisati ndzi nga va xavela swibelana, vuhlalu na tinguva. Loko ku ri va xinuna ndzi nga va xavela maburuku lawa ya rhungiweke hi tinguvu na tihembe lava leti ti rhungiweke hi tinguvu. Leswi swi endla leswaku ndhavuko wa hina wu tshama wu xiximekile mikarhi hinkwayo swi endla leswaku ndhavuko wa hina tanihi Vatsonga hi tinyungubyisa hi wona naswona eka vaxisati a ndzi ta tlhela ndzi va endlela mabandi lawa ya endliweke hi vuhlalu leswaku va ta gqoka va ta ambala va sasekisa ndhavuko wa hina.

Ku hambana loku nga kona eka eka vuhlalu lebyi byi mbariwaka loko ku ri na nkhuvo na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ku nga va lebyi landzelaka, vuhlalu lebyi ambariwaka loko ku ri na nkhuvo byi kombisa ndhavuko wa hina tanihi matsonga. Mutsonga un'wana na un'wana u ambala vuhlalu leswaku a ti nyungubyisa hi ndhavuko wa yena kambe vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga i vuhlalu lebyi byi kombisaka leswaku munhu i n'anga naswona u famba ni vanhu va le hansi u tshembela ngopfu eka vanhu va le hansi naswona u thwasile. Leswi swi kombisa leswaku munhu wa va hlonipha vanhu va yena va khale kambe lowu wa mucato i va ku xongisa na ku tinyungubyisa hi ndhavuko wa hina tanihi matsonga.

Ndzi tekile wa wayere eka wayere ndzi fakele xikhalibokisi ni xi tsema kahle leswaku xi fambisana na nkolo wa mina kutani ndzi sungula ku rhungela vuhlalu swi ndzi tekile nkarhi wo leha kambe ndzi swi kotile loko u nga ri munhu wo ka u nga swi koti ku rhunga u nga swi kota ku va u tirhisa xilo xo namarheta lexi xi nga ta namarheta vuhlalu kambe emakumu swi lava leswaku u va u rhungile. Swin'wanyana u nga teka phayiphi leyitsongo phayiphi leyi tsona hi leyitsongo hi yona leyi nga lula swinene u nga teka yona u rhungela ehenhla ka yona vuhlalu lebyi u nga huma na vuhlalu bya le nkolweni byo saseka swinene hi leswi bya mina ndzi nga makisa xiswona.

Xibelana u xi ambalo loko u lava ku cinca ncino wa ndhavuko. Loko u ambala xibelana swi kombisa leswaku wa tinyungubyisa swinene hi ndhavuko wa ka n'wina. Hina tanihi matsonga hi ambala swibelani loko ku ri na minkhuvo u kuma leswaku ku na nkhuvo wo tsakela maxaka hi ambala swibelana kutani hi cina leswaku swi tikomba leswaku hi tsakile na vona vanhu lava hi nga na vona ya va tsakela. Leswi swi endla leswaku vuxaka bya hina byi ya emahlweni byi kula byi tlhela byi tsakisa swi tlhela swi endla leswaku ku hava ku holova. Cinelo wa wa xibelana ku nga va lowu landzelaka u fanele ku cinisa milenge ni masenge leswaku xi xibelana u u cina kahle leswaku naxona xi ta cinacina.

Va fanele ku ambala maburuku lawa ya rhungiweke hi tinguva ta Vatsonga va fanele va tlhela va ambala mahembe lawa ya rhungisiweke hi tinguva ta Vatsonga. Vona a va fanelanga ku tatisela vuhlalu va fanele ku ambala vuhlalu bya le nhlokweni na bya le mavokweni ntsena bya le masengeni eka vona a byi bohi na bya le nkolweni lebyi hi byona lebyi nga endleriwa vavasati ntsena hayi vavanuna.

Vavasati va fanele ku ambala vuhlalu bya le nhlokweni, bya le nkolweni, bya le mavokweni, bya le masengeni na bya le milengeni. Va fanele va tlhela va ambala swibelani va ambala na tivesiti va tlhela va tsimba tinguvu nakona ku na ndlela leyi va faneleke va tsimba hi yona tinguvu leswaku swi ta tikomba leswaku i vavasati va Vatsonga.